Ngingazama ukuthi iy'timela ziba khona yonke iNingizimu Afrika zingabi endaweni ezithize kuphela, zibe yonke indawo ngoba khona kwezinye iy'ndawo iy'timela azikho. Kanti futhi kugwema nobugebengu obenzekayo ey'timeleni lokuthi batshontshe iy'ntambo, iy'nyokanyoka batshontshe futhi nemigwaqo yey'timela.

Umqondo omuhle ukuthi izakhamuzi zinxeshezwele ngenxa yendaba yey'kontile. Cha, ngibona ukuthi uhulumeni ngale mali leyo ngabe ulungisa zonke, yonke imigwaqo kungabi nomuntu ozozuza emalini mhlambe ngemali yomgwaqo nje. Cha, ngibona kuwumbono omubi loyo. Leyo mali leyo ozoyizuza makuvalwe iy'kontile, makulungiswe iy'kontile, makulungiswe imigwaqo yonke nje eNingizimu Afrika.

naye ngimchazele ukuthi ngiyagodola bengisacela ukuthi alivale i-window. Ube engakhoni, ngingazama ukucela omunye umuntu ukuthi ngicela sishintshane ngendawo.

Isinqumo engasithatha ukuthi ngiphume ngiphume kusasekuseni kakhulu, ngiphume ngovivi. Ngiphume ngaphandle kwesikhathi lesi engijwayele ukuhamba ngaso. Ngiphume ngesikhathi, ngovivi mhlambe ithi ngithi ihora ngomva kokuthi amabhasi ahambe, ngifike emva kwehora ngenzela ukuthi uma efike ngokushesha ngigibele nakhona. Uma efike mhlambe hhayi ngokushesha, aphambuke? Ngazi ukuthi ngizozama mhlambe enye indlela ukuthi ngikhokhe mhlambe ku-Teksi or mhlambe ngenze u-Bolt ngihambe ngingaze emsebenzini.

kakhulukazi amabhanana ayafuneka. Amabhanana ayafuneka azowubamba umchamo uma uphethwe umchamo, asithi ibhasi leli alinawo thoyilethi. Amabhanana awafuneka, isinkwa naso siyafuneka, namanzi nawo awafuneka kanti nenyama iyafuneka nayo.

Yebo yebo yebo, ngasithola isaphululo. Ngasithola ngoba esikhathi esiningi mina isikhathi esiningi ngisiceda ngapha eGoli kodwa uma ngiya ngale ekhaya futhi ngiyakwazi ukuthi ngifike ka-PRASA, City-to-City ngifike ngithi ngifuna ithikithi ngiye ekhaya. Bengibuze umbuzo ukuthi uyafunda noma awufundi? Ngenhlanhla ngasikhathi leso bengifunda ngapha eGoli. Uma ufunda bayakunciphisela imali. Ibanga elide bengisuka la eGoli esiteshini ngiya le ekhaya le eThekwini, ngahamba ibanga elide nakhona koda isaphulelo leso sanginceda kakhulu. Ngibona kuwumbono umuhle lo wokuthi iy'ngane ezifundayo zingakhokhi imali ephelele ngoba azisebenzi zifundela ukuthi nazo zisebenze nazo.